Ku ku tirhisa Uber navusiku ndzi vona swi hlayisekile swinene hikuva, muchayeri u va a ri na vuxokoxoko bya yena eka ti-app-e leti endliwaka eka ti-Uber. Nakona u nga swi kota ku tirhisa selulafoni ya wena u rhumela vuxokoxoko bya wena, bya muchayeri loyi a nga ta va a ri ku chayeleni, u rhumela ndhawu leyi u nga ka yona kumbe leyi i fikaka ka yona hi ndlela yaleyo.

Ntlhontlho lowu kulu.

Magoza lawa ndzi nga ta wa teka hikuva ndzi titwa ndzi nga ntshunxekanga hi mahanyelo ya vuchayeri, i ku va ndzi tivisa vurhangeri bya Bolt kumbe Uber leyi ndzi nga ta va ndzi khandziyile yona kumbe ndzi tirhisaka yona ku va ndzi chayeriwa kusuka ka ndhawu yo karhi ndzi ya eka ndhawu yo karhi. Hi ndlela yaleyo varhangeri hi vona va nga ta kota ku da na xitshunxo hi mahanyelo ya muchayeri yaloye.

Mbuyelo wa ku va munhu a tirhisa xitimela, i ku va xihatla xi fika laha u yaka kona nakona xi chipile swinene. Vubihi bya kona bya ku tirhisa vutleketli bya xitimela, i ku va byi talele hi vugevenga swinene.

Swipfuno leswi nga kona hi ku tirhisa rikshaw, i ku va swi ku fikisa laha u ya kona hi xinkarhana xexo ku nga ndlela yintsanana ngopfu leyi u fanele ku famba yona hi nkarhi walowo. Swibihi swa kona vubihi bya kona bya ku va u tirhisa rikshaw i ku va yi ku fambisa eka nkarhi lowu ntsanana kambe u hakela mali yo tala hi ndlela yaleyo. Nakona ku va yi ku tleketla hi ndlela yaleyo, u tleketleriwa hikwalaho ka ku va u lava ku tiphina hi mareyi ya xinkarhananyana.

K u tlakuka lokukulu ka nxavo wa petirolo, ku khumba ngopfu vafambi hi ndlela leyi. Loko nxavo wa petirolo wu tlakuka swi endla leswaku na vona vafambi va tikeriwa hikuva, ntsengo wa mathekisi kumbe wa mabazi na wona wa tlakusiwa hi ku ya hi nxavo wa petirolo. hi yona mhaka swa va khumba swinene.

Ntirho wa xihahampfhukaphatsa i ku va xi tleketla vanhu ku va susa eka ndhawu yo karhi xi va yisa ka ndhawu yo karhi laha va yaka kona. Nakona sweswo swi endleka hi xinkarhana, a swi fani na loko munhu a khandziyile mathekisi kumbe mabazi. Hikuva xihahampfhukaphatsa xa hatlisa swinene xi teka xinkadyana ku va xi fika laha xi yisaka vakhandziyi kona.

Lexi vangaka ku cincana hi marito kumbe ku kanetana exikarhi ka vachayeri, i ku va vachayeri vona vinyi, va nga twanani hi ndlela leyi. Loko muchayeri wun'wanyana a ntshuke a hupile kumbe ku rivala nawu wa le magondzweni, va ti kuma va ri karhi va cincana marito kumbe, muchayeri wun'wana a a yimile a hlwela kusuka endhawini yo karhi ku ri na muchayeri wun'wanyana endzhaku ka yena. Muchayeri loyi a nga le ndzhaku u boheka ku huma a lava ku twisisa leswaku ku humelela yini, kusuka kwalano va cincana hi marito kumbe ku va va na ku kanetana.

Nkarhi lowu ndzi nga va na ntokoto wa kahle kumbe lowunene swinene na vachayeri va mathekisi, hi laha muchayeri wa thekisi a nga ndzi twisisa xiyimo lexi a ndzi ri ka xona. Ndzi sukile ekaya ndzi rivarile xipachi xa mina xa mali, ndzi tiyisisa leswaku loko ni fika laha ni yaka kona edorobeni, ndzi ta humesa mali ebangini ndzi n'wi nyika, a kota ku twisisa hi ndlela yaleyo. Kambe ntokoto lowo biha swinene na muchayeri hi laha muchayeri a ala ku veka tibege leti a ndzi ti khomile kumbe mindzhwalo leyi a ni yi khomile, a tiyisisa leswaku a ku na ndhawu yo veka mindzhwalo ethekisini ya yena.

Tanihi mukhomi wa tibazi, lexi ni nga xi endlaka ku tiyisisa leswaku vakhandziyi va mina va fanele va va fanele va oloveriwa. I ku va ndzi tiyisisa leswaku tibazi leti va ti khandziyaka ti basile nakona ti na ndhawu yo ringanela ku va va khandziya nakona ndzi nga tiyisisa leswaku mabazi ma va ma hlayile leswaku ma ta khandziyisa vakhandziyi va ringana va nga manyani. Ku nga vi na xiyimo xa leswaku a ku pfumala na vupyelo bya marha kambe tibazi ti ta va ti ringanerile vakhandziyi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku xava swilo swo yiviwa kumbe ku va va xava swikanyakanya swo yiviwa i ndlela yin'wanyana ya ku va na vona va ri makhamba. Hikuva loko u nga ri khamba u nga ka u nga pfumeli ku xava nchumu lowu yiviweke. Hi yona mhaka ndzi nga va tsundzuxa leswaku va tshika kumbe kusukela ku xava swikanyakanya leswi swo yiviwa, hikuva va va va kha va endla vugevenga hi ndlela yaleyo.

Minjhani mulawuri wa mindzhwalo ni tshemba leswaku mi pfukile swinene mina ndzi vulavulaka a ndzi ri exihahampfukeni xa kusuka e Cape Town ku ya eJoni ndzi ri ni munghana wa mina hi yo mhaka a hi ri na mindzhwalo kambe mindzwalo ya hina a yi fikanga ejoni hi vika leswaku mindzwalo ya hina a yi fikanga ejoni xivilelo hi xexo hi xivulaka hi yona mhaka hi twisisa leswaku mi nga va mi ri ni vutivi bya leswaku mindzwalo ya hina yi nga va yi ri kwini hi kombela ku pfuniwa ku lavisisa mindzwalo ya hina leswaku yi nga va yi heleli kwini ku va yi fikelela emavokweni ya hina inkomu.

Loko a ndzi fanele ku hlawula eka bazi ra xiyimo xa le henhla ni bazi ra ntolovelo eka riendzo ro leha a ndzi ta hlawula bazi ra xiyimo xa le henhla hambileswi a ri ta va ri entsungeni wa le henhla kumbe ri va ri kha ri durha hi ndlela yaleyo bazi ra ntolovelo a ri hatlisi ri fikile laha hi yaka kona kambe ri va ri eka ntsengo wa le hansi hi yo mhaka a ndzi ta hlawula bazi ra xiyimo xa le henhla hi rona ri nga bazi leri ndzi ri tshembaka leswaku ri nga va ri tiyile ku va ri hi fikisa laha ri faneleke u ya kona.

Leswinene ndzi nga swi vulaka loko u famba hi bazi navusiku i ku u famba u tshunxekile u tiva leswaku u ta fika loko ri xile nakona va tiyisisa leswaku ndzi ta fika mi hlayisekile kwalaya endzeni ka bazi kambe lexo biha hi ku famba hi bazi navusiku i ku mabazi yan'wana a ma tiyelanga ku va ma famba emagondzweni nakona man'wanyana a ma tiyelanga ku va ma va famba mpfhuka wo leha hi yo mhaka na vusiku nakona a ku vonaki swona swi nga endleka ku va ni nghozi.

Swilo swa nkoka leswi ni faneleke ku swi kambisisa ni nga si hlawula xitichi xa petirolo lexi ni nga ta yima eka xona eka riendzo ro yaleyo i ku va ndzi tiyisisa leswaku xitichi lexi xa petirolo ndzi yimaka eka xona xi le nawini xana nakona xi na wona moya wo pompa mathayere ke.

Lexi ni nga xi endlaka loko ndzi vona vatirhi va xa petirolo va khomiwe hi xibamu ndzi ngo tlhelela e tholete loko ndzi vona leswaku va kombiwa xibamu a va ndzi vonangi kona loko ndzi ri ni riqingho ra mina ra le nyongeni loko ndzi fika tholete ndzi nga fonela maphorisa ndzi va tivisa leswaku ku na swigevenga endhawini kambe loko ndzi vona leswaku vakomberi va swibamu va ndzi vonile na mina ndzi ko yimisa mavoko ehenhla tanihileswi ndzi nga ta va ndzi ri hava nchumu wo ti vhikela hi wona.

Loko a ndzi ri etlhelo ka mudyondzisi wa mudende loyi a nga koteki ku ku xava thikithi ra bazi ina a ndzi ta n'wi pfuna hikuva ndzi twisisa leswaku i munhu loyi a nga kotiki ku ti vulavulela kumbe ku yima nkarhi wo leha a ndzi ta n'wi pfuna leswaku a xava thikithi ra yena ra bazi hi hikuva ku pfuna vanhu lavakulu swi ni nkateko ndzi tshemba leswaku swi ni nkateko kunene nakona va fanele ku pfuniwa hikuva na hina hi ta va vanhu lavakulu rin'we ra masiku.

Ndzi nga tiyisisa leswaku mabazi hinkwawo lama hundzaka egondzweni leri ndzi tirhelaka eka wona ma yimisiwa hikuva swa endleka man'wanyana marwale mindzwalo yo tlula mpimo leswi nga lavekiki hikuva ku va ku ri mfanelo kumbe ku va ku ri nawu leswaku mukamberiwa ndzi nga tiyisisa leswaku bazi rin'wana na rin'wana a ku na bazi leri hundzaka ri nga kamberiwangi mindzwalo ya rona.

Tanihi hi muvulavuleri wa rihanyo hi ni ku tsotsomba eka vulawuri kumbe vutleketli bya vadyuhari exibedhlele tanihi ntolovelo hi tolovela leswaku xibedhlele xin'wana na xin'wanyana xi fane xi va na ti wheelchair to ringana eka ndzawulo ya rihanyo ya xibedhlele a hi kombela ku va hi phalariwa hi ti wheelchair to ringanela leswaku vadyuhari va hina va nga tshuki va fambafamba hi milenge eswibedhlele hikuva a va swi koti ku ti fambela hi voxe va kota ku famba hi ti wheelchair a hi ta tsaka swinene loko mi fikisa hungu rero eka vatirhi kuloni leswaku mi ri vulavula mi ri vona mi ri tekela enhlokweni swi hatlisisa i wa leswaku ri ta va na xitshunxo ku tisiwa ti wheelchair eswibedhlele leswaku vadyuhari va ta kota ku tleketliwa kahle.

Ndzi vona ingaku bindzu ro lombisa mimovha ri na mali hikuva loko vanhu va ta va ta lomba movha va va va va kha va tisa mali eka bindzu ra wena nakona loko va lombile mimovha yaleyo van'wani va kokeka rinoko hi yo movha yeleyo nakona va kota ku ta va ta lomba na vona.

Mfumo wu nga tiyisisa leswaku emagondzweni ya ku tala ngopfungopfu eka tindhawu leti ti nga nghozi vanhu va khomaku ngopfu hi nkuzi va nga veka vanhu vo rindza kumbe tikhamera.

Hi vuhlayiseki bya vanhu ndzi nga dyondza hi ndlela leyi ndzi nga tiyisisa leswaku vanhu emagondzweni va famba va hlayisekile hi ku va byela leswaku va langutisa mimovha ya vona loko yi fanerile ngopfungopfu vachayeri va matiraka ku va yi fanerile ku famba mpfhuka wo leha kumbe ku va yi fanerile ku va yi famba emagondzweni nakona va tshama va ri ni tilayisense ta vona nakona va xiyaxiya hinkwaswo leswi tsariweke emagondzweni.

Vutleketli bya le matini vutleketli bya le mapatwini kumbe emagondzweni byi byi hambanile swinene hikuva vutleketli bya le matini byi tirhisa swikepe ku va vanhu va tleketla tinhundzu va ti susa eka ndhawu yo karhi va ti yisa eka ndhawu yo karhi nakona makhamba a swi talangi ko ma va ma kota ku khida kumbe ku hlambela kumbe va va ri na swikepe kambe emapatwini kumbe emagondzweni swi tele ngopfu leswaku ma makhombo ma endleka hi tlhelweni ra vukhamba hikuva makhamba yo tala va na mimovha.

Vakhomi va tibazi va nga tiyisisa hi ndlela leyi ku va va famba va hlayisekile loko va famba mimpfhuka yo leha kumbe ku chayela mpfhuka yo leha va nga thola ma security kumbe varindzi lava va nga ta va rindza etibazini leswaku va nga ngheneli hi matsotsi kumbe makhamba.

Swi kahle ku famba hi bazi loko u ya entirhweni hi mhaka ya ku bazi yi chipile yi ni ntsengo wa ku khomeka.

E-e vuhlayiseki ndzi vona byi nga ri kona eka vachayeri lava chayelaka tilori leti rhwalaka tinhundzu hikuva swi tele ngopfu ku va vachayeri lavawani va hlaseriwa hi makhamba.

Tindlela ta switimela a ti fanele ti hlayisiwa hi ndlela leyi switimela kumbe tindlela ta switimela a ti fanele ti nga hlangani kumbe ku khumbana.

Loko ko va ku ri mina ndzi nga tirhisa budget ya bazi ra Buscor hi rona bazi leri ndzi tivaka leswaku ri hlayisekile swinene ndza nakona ri le ntsengweni wa le hansi.

Ku va vahlampfa ku va vahlampfa va lomba mimovha eka tiko ra hina swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi kula hikuva va va va kha va tirhisa mali ya vona leyi sukaka eka tiko rin'wanyana va tisa mali ya vona eka Afrika-Dzonga leswi endlaka leswaku ikhonomi ya hina yi kula.

Munhu loko a va a kha a ti fambela hi movha wa yena swi endla leswaku swi n'wi chipela swinene hikuva ti rickshaws i swimovhana leswi swi fambaka xi mpfhukana swinene nakona loko u tirhisa swona swi va swi ku durhela ndzi nga langa ku famba hi Mercedes Benz.

Mhaka ya nxaviso na matiko man'wanyana hi ku tirhisa ndlela ya vutleketli bya mati swi endla leswaku tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri vuyeriwa hi ndlela leyi hikuva ku ta va ku nga luziwanga petirolo leyi sukaka la Afrika-Dzonga yi yisa tinhundzu etikweni rin'wana kambe ku va ku tirhisiwe swikepe.

Bazi ra Luxy Coach i bazi ra kahle swinene makhomelo ya kona ya tikhasimende ma xiyimo xa le henhla u kuma leswaku endzeni ka bazi ra kona ku na mavonakule laha u hungasaka kona nakona loko u famba hi rona ku va ku ri ni makhethenisi a wu koti ku nghenela hi dyambu.

E-e a swi kahle a swi fanelanga ku va vakhandziyi va tlakuseriwa tihakelo ta mabazi loko va va khandziyile lembe na lembe hikuva ikhonomi ya hina yi tshama yi ri hansi swinene nakona mintirho ya kala vanhu a va na mali ya ku va va hakela mabazi hi yo mhaka a va fanelanga ku tlakuseriwa mintsengo.